Zwithu zwine wa fanela u zwi sedza ndi u tsheka uri iyo khamphani i ya shuma naa nahone i a diḽivara tshumelo nga tshifhinga naa.

Zwithu zwine wa nga zwi sedza musi u tshi khetha muṋetshedzi wa gap cover zwine zwa amba funeral cover, ndi u sedza reputation uri muthu u na phungo ifhio na phungo mbuya naa. Wa dovha wa sedza benefit uri u ḓo wana vhugai nga murahu ha musi wo dzhoina heyo funeral cover, wa dovha hafhu wa sedza ndi hezwo zwithu zwine wa nga zwi sedza.

Masiandoitwa ane a nga ṱangana nao ndi a uri a si wane tshelede yawe yo fhelela musi a tshi khou vala akhaunthu yawe kana a si tsha dovha a wana aḽa masheleni awe.

Ee ndi vhona uri zwi nga vhaisa vhushaka haṋu na bannga ngori bannga i ḓo vha i si tsha ni vhona sa muthu ane a fulufhedzea ae fulufhedzea ndi hezwo.

Ee, tshaka dzi tevhelaho, ndi musi bangani i khou dzhia tshelede hezwi hu tshi dzhena tshelede mafheleloni a ṅwedzi, i tshi deductor nga ṅwedzi muṅwe na muṅwe.

Nṋe ndi vhona uri bannga dzi fanela u ṱalutshedza mbadelo dzadzo kha vharengi ngauri vhaṅwe vha vharengi vha nga wana uri kha akhaunthu dzavho hu dzhena tshelede ṱhukhu nga maanḓa kana a vha tou holesa tshelede nnzhi. Vha wana hedzo bannga dzi tshi kokodza tshelede nnzhi nga maanḓa zwine zwa sia houḽa muthu a tshi ḓo balelwa u ḓi sapotha ndi ṅwedzi woṱhe, zwine zwa amba uri u ḓo vha sa i swikeleli. Zwino ndi ngazwo tshi ri dzi fanela u ṱalutshedza musi vha saathu dzhenisa vhathu zwithu zwavho.

Ndi vhabebi vha vhea pfhunzo dza vhana vhavho phanḓa ndi ngazwo vha tshi nga wana uri vha nga dzhia tshelede ya luṱingothendeleki vha badela mbadelo dza tshikolo vha tshi khou itelwa uri vhana vhavho vha funzee vha vhe na vhumatshelo havhuḓi.

Zwi tshi ḓa kha mafhungo a mishonga, mishonga i ya thusa nga maanḓa heyi ine vhathu vha vha vha khou fhiwa yone nga miṅwe mivhuso nga maṅwe mashango. Zwi a thusa nga maanḓa nga shango ḽashu ngori ngo to ḓipfumisa ngo ralo, mishonga ri a i ṱhoga nga maanḓa.

Mvelelo dzi nga thusa nga u ḓivha uri arali no vhulunga tshelede yaṋu nngafhani nga murahu ha tshifhinga tshingafhani kana ṅwedzi muṅwe na muṅwe i vha i khou panga phesenthedzhi nngafhahani, ndi interest dza hone.

Ee nṋe a thu athu u vala akhaunthu zwine zwa amba uri ndi nga si kone u fhindula heyo mbudziso.

Hayi, athiathu vhuya nda vuwa ndo foinela khamphani ya zwa ngalafho na ḽiṅwe ḓuvha.

Ndi nga i themendela ngori tshifhinga tsha tsha tsha khombo a u tshi ḓivhi, zwino ndi khwine u vha u na gap cover u itela uri u vhe wo tsireledzea kha tshifhinga tshine u nga vha u si na masheleni kana kha tshifhinga tsha lufu zwithu zwo no nga sa zwezwo.

Ee i ya fanela u ṱanganedza hoṱhe ngori a u ḓiṋangeli uri u ḓo lwala vhulwadze vhufhio kana u ḓo ṱangana, u ḓo lwala vhulwadze vhufhio. Zwino u fanela u tanganedzwa oṱhe uri a kone u khavara muthu muṅwe na muṅwe.

Vhambadza, ndi nga sedza uri inoni khamphani i ṱoḓa vhugai, i kana dzi interest dza hone ndi vhugai. Zwavhuḓi vhuḓi nda tea u badela vhugai murahu. Ndi hezwo zwithu zwine ndi zwi nga zwi sedza, ndi zwone zwine zwa vha zwa ndeme kha nṋe, ndi uri ndi badele tshelede ya fhasi nahone tshetsho tshikolodo ndi tshingafhani, a tsho ngo tea u vhesa tsha nṱha.

Nyimele yo dzudzanywaho i tsireledza ngauri u vha u tshi khou kona u ḓivha uri u na tshelede nngafhani ine wa kona u i shumisa nga tshifhinga tsha musi hu si na masheleni kana u tshi khou nyanga u a shumisa zwithu zwa vhuṱhoga wa kona u a vula.

Nṋe ndi vhona mobaiḽi mani i tshi thusa nga maanḓa, u langa tshelede khwiṋe ngauri founu yawe ivha yo vhulungea banngani. Ende uvha u tshi kona ui shumisa kana arali hu khou nyanga ui shumisa unga kona ui shumisa kha founu, zwiamba uri a ni nga si sokou i shumisa nga maanḓesa hu sina fhethu hune ra dzula hone kha vhupo hune ra dzula hone kana vhuponi ha mahayani a si fhethu hune havha fhethu hune ha sokou vha nadzi ATM hune a ngaya wiḓirowa tshelede. Zwino ndi vhona zwi khwiṋe nga maanḓa utshi nga kona u khou langula tshelede ndi vhona u tshi nga langulea nga maanḓa.

Life cover nṋe ndi vhona i mushumo wo leluwaho une wa ngau ita u vhulungela mufu wau, u songo ya wa tambisa masheleni wa vhulunga mufu wau u songo vhuya wa tambisa masheleni au ṋea masheleni yau lambedza nga masheleni awe.

Ndi tshifhinga ndi ḓi wana ndi sa fulufhedzei ngau vha na akhaunthu ya bannga, ndi musi ndi tshi ṱoḓa u transferer tshelede ine ya khou bva kha kha kha kha kha kha kha muṅwe wa mubebi wanga, ai transfer kha nṋe vho nga tshifhinga tshine a ndi khou i ṱoḓesa ui shumisa ndi sina na peni.

Zwithu zwavhuḓi zwine zwa nga itea ndi zwa uri dzina ḽaṋu ḽi ḓovha ḽi singo sala ḽi songo ḓodziwa milandu, tshiṅwe hafhu ndi tsha uri credit score yaṋu iḓo gonya. navha na credit score yavhuḓi, ine zwi amba uri nia fulufhedzea na dziṅwe dzi bannga dzi ḓoḓi ni koloda namusi ni tshi nyaga u koloda gai na gai vha ḓo kona uni koloda masheleni.

Ya bannga, ndi tshi imiswa kana ndi khamphani yo itiwaho u vhulunga masheleni, uri yo itelwa u vhulunga nga maanḓesa uri u songo tou ṱwa arali u na masheleni manzhi u songo ṱwa u khou a dzumba u khou a gwela utshi hangwa na uri wo a gwela gai, kana wa dzumba nḓuni iyi nnḓu hune yanga i nga swika hune ya nga swa yasi swele nḓuni, zwino yo itelwa hezwo uni vhulungela masheleni aṋu a vhe o tsireledzeaho.

Tshine nda nga tshi ita nga nḓila yo fhambanaho ndi uri, arali ni tshi khou nyaga ndi khou ambela kha hezwi zwa cell phone banking arali ni khou nyanga u shumisa bannga yaṋu, u shuma u vu u ḽoga ini ni tea uto shumisa fingerprint hezwi zwa kha founu. fhedzi husi phini phini muṅwe muthu ua kona udzi shumisa a ḓi transfer la tshelede, ende nahone ni tea uto amba uri ndi khou nyanga u bvisa masheleni anga kha bannga yanga, ni tshi khou shumisa recording nṋe ndi vhona hu yone nḓila ine yanga thusa nga maanḓa ine vha nga ita yo fhambananaho.

Ee nṋe zwi nga ita uri ndi dipfhe zwavhuḓi nga maanḓa, ngori i ḓovha i sa kho to dzhaisa uri kha ndi badele tshikolodo murahu. zwino ndi pfha uri a vha a mafhungo a vhuḓi nga maanḓa, faifi yeze wa kona uvha ukhou ḓi ita vho zwiṅwe u songo to tshaiswa ngau tou ralo.

Ndi tshi nga ṱoḓa vha tshi bvisela tshone khagala ndi tsha uri nda fhira ṅwedzi ndi khou badela kana nda nda nda ee nda fhira ṅwedzi ee tshelede ya engedzea na, ndi tshone tshithu tshine nda tshi nga ṱoḓa vha tshi nṱalutshedza vha tshi bvisela khagala nga maanḓa.

Thaidzo ye ndavha ndi tshi ngavha ṋea yone ndi ya uri kha vha dzhie tshelede ine vhanga kona ui badela murahu, vha songo dzhia tshelede yo fhiraho ine na vhone vhaṋe vha to zwi pfha zwori tshelede ndi nga si badele murahu nda tshi ngavha vhudza uri tshifhinga ndi eight months ui badela murahu.

Tshithu tsho leluwaho nga maanḓa ndi u tsheka, uri u na masheleni mangafhani kha bannga yau. Tshiṅwe tshithu tsho leluwaho futhi ndi u requester bank statement.

U vhulunga nga maanḓa masheleni, nau vhulunga zwikolodo zwanga u badela zwikolodo zwanga ngayo.

Ndi nga humbula zwithu zwivhili, ndi nga humbula ui seiva tshelede nda i vhulunga nda itela uri ivhe i khou wana dzi interest, u itela musi wa khombo kana nda dzhia half ya heyo tshelede iṅwe nda i investor nda thoma bisinese uri ndi songo to ḓitika ngayo fhedzi.